Re apara diaparo tsa go tshwana le tshega le makgabe mme di ile di a fetoga fa dingwaga di ntse di feta ka gore jaanong go aparwa mateise.

Ee meaparo ya setso e ka aparwa ko meletlong e e tlotlegang e ka efa le seriti ka gore e mentle.

Ke letweisi fa bomme ba le apere ba tshwana ba rwele le dituku tse di tshwanang go nna gontle tota.

Tota diaparo tse ga se tsone di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse di khutshwane tse di kaiwang fa di sa siamela motho wa mosadi diaparo tse ba di aparang ke diaparo tse eleng gore di mo fashion-eng ya nako ya bone ebile di a ba kgatlha ba a di rata.

Go ya ka mefuta ya tsone diaparo tse le mebala ya tsone dibaga tse le dilwana re a itse gore fa e le morafe o rileng diaparo tsa one tsa setso le dilwana tsa go ikgabisa ke tse di ntseng jang.

Mosadi fa a sena go nyalwa o tshwanelwa ke go apara diaparo tse eleng gore di fitlha mangole lengole la mosadi yo o nyetsweng ga le bonwe le tshwanelwa go bonwa fela ke molekane wa gagwe.

Gantsi diaparo tsa seTswana di dirwa ka letlalo re na le makgabe, seope le tshega.

Re na le mefuta e mentsi ya diaparo tsa basadi tsa setso and-e le diaparo tse di tseetsweng matsapa di dirilwe ka bokgabane di dintle tota di kgatlha leitlho.

Diaparo tsa setso di kgona go ka tshela mmogo le tsa fashion-e ya segompieko o kgona go ka kgabisa diaparo tsa segompieko ka tsone tsa setso.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa mosadi gore e re fa apere a ba a lebega a na le seriti mme ebile diaparo tsa setso tsone tota tota di boloka ngwaobošwa ka gore mosadi fa apere letoise a apere tuku fale o nna montle tota o a lebega.

Ee fashion-e ya segompieko e leka ka bojotlhe go ka leka lekanya basadi le banna ka lebaka la gore mo metlheng e fitileng basadi ba ne ba ediwa go ka apara marokgwe mo metlheng ya gone jaanong basadi ba letlelesegile go ka apara marokgwe ga e tlhole e le banna fela ba aparang marokgwe.

tsa loago kgotsa mabaka a ikonomi a dirile gore basadi ba feleletse ba apara marokgwe ka lebaka la gore ditiro tse dingwe ko basadi ba berekang teng moaparo wa teng ba pateletsega go apara marokgwe.

Ba tsaya diaparo tsa setso kgotsa didiriswa tsa setso ba kgabisa ka tsone mo di-fashion-eng tsa bone tsa gompieko e le go ngoka kgatlhego ya baša go ka apara diaparo tsa setso.

Diaparo tsa setso tsa basadi tse di ileng tsa tlhalosiwa sešwa ke makgabe le khiba.

Fa mosadi a apere a ba ikutlwa a le motlotlo ka diaparo tsa gagwe fa a di apere se se bontsha bontle le go itshepa le botho jwa bomme.